Go tlhokomela bagodi mo Aforika Borwa a fa ditirelo tse di jaaka tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi, bongaka le boitlosobodutu. Mafelo a mangwe a duelwa fa a mangwe a tshegediwa ke dipuso le mananeo a thuso.

Fa mosadi a na le bolwetsi jwa lebolelamading o tshwanetse go ja dijo tse di nang le iron, go nwa dithulaganyo tsa iron, le go tlhatlhobiwa ka metlha. Fa a sena go belega o tshwanetse go tswelela ka dijo tse di nang le iron, go nwa metsi a lekaneng, le go ikhutsa sentle go thusa mmele go boela mo maemong a one.

Ba tshwanetse go tlhatlhobiwa ke ngaka go netefatsa viral load e sa bonaleng le go tswelela ka ARV. Mekgwa e e sireletsegileng ya go ima jaaka insemination ya e ka fokotsa kotsi ya go fetisa HIV. Fa mosadi a ima o tshwanetse go tlhatlhobiwa ka metlha le go tsaya ARV go sireletsa ngwana. Go na le mananeo a thuso a ka ba fang tshedimosetso le dikgato tse di oketsegileng tsa go simolola lelapa ka .

Mo Aforika Borwa batho ba simolola go amogela madi a pension fa ba fitlha dingwaga di le some a marataro le botlhano, go ya ka melao e ntšhafaditsweng dingwaga tse di tlhophilwe ka ntlha ya go oketsa botshelo jwa pension, go fokotsa dikgatelelo mo ditšheleteng tsa puso, le go netefatsa gore batho ba kgona go dira lobaka lo lo leele pele ba tlogela tiro. Phetogo e ntšha e tlosa pharologanyo ya bong e netefatsa gore banna le basadi ba tlogela ditiro ka dingwaga tse di tshwanang.

Go ima ga bana ba ko tlase ga dingwaga go ka bakwa ke mabaka a le mantsi ba akaretsa tlhaelo ya thuto ya thobalano, tlhaelo ya phitlhelelo ya di thibelega pelegi mo metseselegaeng, le kgathelelo ya setso le maemo a botshelo. Mo metseselegaeng go na le dikgwetlho tse di jaaka tlhaelo ya ditlhatlhobo tsa bongaka, tlhaelo ya tshedimosetso e e siametseng, le tlhotlheletso ya setso e ka kgoreletsang go dira dithibelapelegi.

Pension ya puso e tokafatsa boleng jwa botshelo jwa batsofe ka go bafa tshegetso ya madi. E ba thusa go fitlhela ditlhokego tsa letsatsi le letsatsi jaaka dijo bo ngaka le bonno. Mo Aforika Borwa pension e sa e thusa batsofe ba ba sa kgoneng go dira e ba fa boipuso jwa ikonomi le botshelo jo bo kgotsofatsang. Le fa go ntse jalo dipatlisiso di bontsha gore ditlamorago tsa pension di farologane go ya ka bong, ka basadi ba bonala ba na le boitekanelo jo bo botoka fa ba amogela pension fa banna ba sa bone diphetogo tse di kalo.

Fa ditleliniki di sena ditlhare o ka botsolososa ngaka ka diphetogo tse di ka dirwang mo kalafong. O etele tleliniki e nngwe kgotsa o batle mananeo a thuso. Puso e leka go fokotsa mathata a ka diphetogo tsa tsamaiso ya ditlhare.

Sekgala se se siametseng mo COVID-19 e ne e le dimetara di le one point five go ya go di le pedi magareng ga batho go fokotsa kotsi ya go fetisetsa mogare marothodi. Go nna le sekgala go thusetsa go fokotsa tshwaetso go diga mogare sebaka sa go amana le go sireletsa batho ba ba dikokwanatlhoko tse di maswe. Le fa go ne go le botlhokwa sekgala se ne se sa lekana ka nosi go ne go tlhokega go apara mask-e, go tlhapa diatla ka metlha le go fokotsa ditlhopha tsa batho. Go oketsa tshireletso phitlhelelo ya ditlhare le go itsisi setšhaba ka botsogo bo ne bo le botlhokwa mo thibelong ya mogare.

Bolwetse jwa kgatelelo e kwa godimo ya madi bo ka bakwa ke dijo tse di letswai le di lekanang, tlhaelo ya boitlosobodutu, kgatelelo ya maikutlo le gonwa bojalwa ka bontsi. Go fokotsa kotsi go botlhokwa go ja sentle go dira boitlosobodutu le busetsa maikutlo mo maemong a mantle.

Matshwao a ntlha a HIV a ka bonala mo dibekeng tse pedi go ya ko tse dingwe morago ga go tshwaetsega. E akaretsa fever, mokgotlhwane, go lapa, botlhoko ba mesifa, ditshoromo le go ruruga ga diphilo tsa madi. Batho bangwe ba ka se nne le matshwao a sepe mo dingwageng di le mmalwa ka moo tlhatlhobo ya HIV e leng botlhokwa go itse maemo a gago.

Go tlala thata ga batho mo dikokelong tsa setšhaba go ama batho ba ba bokoa ka go oketsa nako ya go leta, go fokotsa phitlhelelo ya ditlhare le go tlhotlheletsa tlhokomelo e sa lekaneng. Batsofe, bana le ba ba nang le malwetsi a sa foleng ba ka lebana mathata a tlhokomelo e e potlakileng. Go oketsa tsa botsogo, puso e ka go fokotsa mathata a ka diphetogo tsa tsamaiso ya ditlhare le go oketsa badiri ba tsa dingaka.

Go bula ditleliniki diura di le some le bobedi le bone go ka thusa basadi o imileng ka tlhokomelo e e potlakileng, go fokotsa dipalo tsa loso la bomme le go netefatsa phitlhelelo ya bongaka mo metse lesegaeng. Fa motho a tlhoka thuso mogare ga bosigo kgona go bona tlhokomelo ka bonako go thibela mathata a maswe. Puso e leka go tokafatsa ditirelo tsa botsogo mo mafelong a nang le tsa phitlhelelo ya bongaka.

Tokafaditse dipalo tsa batho ba ba kgonang go tshela ka bolwetse jo. Early detection e thusa go simolola kalafi ka bonako, e oketsa dipalo tsa pholoso mekgwa e ntšha jaaka immunotherapy le targeted therapy e tokafatsa diphetlho tsa kalafi. Kankere e solofetsang go ka alafega ke kankere ya mabele ka e tokafatsa go e lemoga ka bonako, e oketsa dipalo tsa ba ba tshelang.

Mo ditumelong tsa setso tsa Aforika malwetsi a mangwe a ka bakwa ke tlhotlheletso ya mewa, tlolo ya melao ya setso kgotsa tlhokego ya ditlhare tsa setso. Batho ba dumela gore go sa dirwa mekgwa e e siameng morago ga loso go ka baka mathata a botsogo. Le fa go ntse jalo dingaka tsa Sekgowa le tsa setso di ka dirisana go alafa malwetsi a a farologaneng. Patlisiso e bontsha gore ditlhare tsa setso di ka thusa mo kalafong ya malwetsi a a rileng, mme go botlhokwa go kopanya e e farologaneng ya kalafi.

Batho ba ba nang le bogole ba ka lebana le dikgwetlho tse di jaaka tlhaelo ya ditsela tse di siametseng diphuthelwana, tlhaelo ya dipalangwa tse di siametseng le tlhaelo ya ditirelo tsa bongaka tse di kgethegileng. Mathata a ka rarabololwa ka go oketsa diphitlhelelo ya mafoko a bongaka, go tokafatsa dipalangwa tse di siametseng batho ba ba nang le bogole le go netefatsa gore badiri ba tsa bongaka ba na le thuto e siametseng.